Mna andizange ndakufumana ukuxhaphazeka kumaqonga onxibelelwano. Kodwa into endiye ndayiphawula kwixesha endiye ndabona abantu abaxhaphaza abanye kubonakala kukho ingxaki engazange yafumana ukusombululeka, loo nto yenze ukuba loo ungumxhaphazi azibone enamagxa kunabanye. Loo ungumxhatshazwa amaxesha amaninzi uye akwazi ukuzilwela ngendlela ephucukileyo ingakumbi xa ethe wafumana inkxaso kubalandeli abakhoyo kwelo qonga.

Kuba ndisazi iindlela ezininzi eziphazamisayo ebantwaneni ezidalwa yifowuni andinakumthengela. Ndakumazisa ukuba ngokweminyaka yakhe kubalulekile ukuba afunde izinto ezilungele iminyaka yakhe ngokwendlela endifuna ukumqeqesha ngayo emalunga namava nezenkcubeko. Ndimazise ngobungozi obungamphazamisa ingqondo yakhe ngokukhula. Ndakumxolisa ngokuba ndimazise xa efuna ukusebenzisa ifowuni yam unelungelo lokuyenza loo nto. Kwaye kufuneka efumene imvume kum ayisebenzise ifowuni yam ngemizuzu elishumi nangaphantsi kuphela.

Iifowuni zingu zonke kwenye, all in one. Uyakwazi ukufowuna wenze iintlanganiso uqiniseke ukuba uyabhala iintlanganiso zakho kwikhalenda, uthumele imiyalezo kwi-imeyile, wenze iinkomfa zecawe okanye izifundo. Uyakwazi nokwenza ishishini ngefowuni uqhubeke wenze iphulo lokuqiniseka ukuba ukhuselekile.

Ixesha elininzi ndiye ndisebenzise iWi-Fi, kodwa umlinganiso we-data bundles endizisebenzisayo ngenyanga ziyafika kumakhulu amathathu emali, three hundred Rands. Ndisebenzisa ukunxulumana nabo ndisondelene nabo. Ukumamela iividiyo kuYouTube, TikTok, Facebook malunga nezihloko ezibalulekileyo ekundakheni nokufunda ngezihloko ezindinika ulwazi ngezinto ekubalulekileyo ukuba mandizifunde kumacandelo akuintanethi.

Abantu abaninzi baxakekile kwaye zinintsi izinto abazenzayo ngexesha elinye, multitasking kungako beza yamanisa nokumamela unomathotholo. Unomathotholo yindlela elungelene neemeko abaphila phantsi kwazo. Unomathotholo unendlela yokwenza abantu bajongane nezinto eziqhubekayo kwisithili sabo. Abantu abazibandakanya nokumamela unomathotholo benza oko kuba bejonge iziqu ezithile abathanda ukumamela kuzo. Abantu baye bajonge nendlela abafumana ngazo ulonwabo kwizitishi ezithile zikanomathotholo.

Hayi, mabangavunyelwa, abantwana abaselula kufuneka befumene uthando nesikokelo kubantu abadala. Ukuvumela abantwana benze ngolo hlobo beselula kuneziphene zokubona abantwana besenza izinto ezingekalungelelani nexabiso leminyaka yabo. Akulunganga ukuvumela abantwana bakhuliswe zi-smartphones kuba kuneziphene zako oko.

Ewe, ndakhe ndayisebenzisa iWi-Fi yasimahla. Indawo endandihlala kuyo yayikufuphi nalapho ifumaneka khona le Wi-Fi yasimahla. Ngaloo mini ndacinga ukuya kusebenzisa iWi-Fi yasimahla kwindawo ethe qelele. Kodwa ndaqonda ukuba kuba ndifumana imali mandisebenzise indawo ekude ukuze ndizokwazi ukuthenga ezinye izinto endizidingayo. Ndafika kule ndawo isekudeni kwabe kungekho mbane ndaqonda ukuba ihambo yam izawuhamba iphelele apho iWi-Fi ifumaneka khona. Ndenza njalo ukuhamba umgama omde, ndafika apho ndidiniwe kodwa into eyayindivuyiswa kukwazi ukuba ndikwazile ukuzenza zonke izinto endizidingayo.